Se etsang ke tsamaye tseleng ena ya N1, ka mehla ke hobane ke yona feela tsela e bobebe for nna le teng, ke yona tsela eo e mphehlisang sebakeng seo ke yang ho sona, mme ke sona se pela sebaka seo ke tlamehang ke ye ho sona mme ha ke na kgetho hore ke nka tsela enngwe ntle le tsela ena ya N1 wa mme ke tlamehile hore ke tsamaye ka yona hore ke fihle ka nako moo ke yang.

Ke tsamaile hore ke sebe diketso, tsamaye ka ona, ke yona feela tsela eo nka kgonang ho e sebedisa ka mehla le teng ke yona hlahela tsela e ka mphehlisa ka nako moo ke tlamehileng ho finyella teng. Ha tse ding tsona e ditsela tse hole, mme di tlo nka sebaka ditlo, mme di ditjeho tsa teng di tlo ba di tlo ba thata ho nna hore hobane ke tlamehile hore ke nke nako e telele pele ka fihla moo ke yang.

Koloi ya poraefete e bohlokwa hobane o kgona ho ya moo o batlang ka nako eo o e batlang, mme o kgona le ho phethisa mabaka a lelapa la hao ka nako ya hao eo o e batlang mme o kgona ho e sebedisa ka tsela eo wena o e batlang ka yona.

Leeto la ka beseng ke leeto le bang monate haholo hobane o tsamaya o iketlile mme o kgona le ho shebella di television kapa o mamele sona. Seya le moya ka moo ka beseng mme e ngwe e ke e ratang haholo ka ho fetisisa. Ke hobane ntlwana e teng ka mono ka beseng hobane le tsamaya leeto le lelelele mme le founung ya hao wa kgona ho e tshatshe. Mono ho na le dintho tse sebediswang hore tshatshe founu ya hao. E seke ya tima. Ka lebaka la rona re tsamaisong o nako e telele mme ho kgona ho roba ka mono. Ditulo tse ne ditulo tse entsweng hore motho a kgone ho roba ntle le tshitiso.

Dimpe tsa E-hailing ke hore ho ka etsahala hore o biditse Uber kapa yona Bolt ya motho a sa nepahalang, a etsang botlokotsebe, bao ka batho ba mmele mme o fumane a se ao kwetetse mme di dintle tsa teng, ke ona ditjeho tsa teng, di tlase haholo, mme yona e fumanahala ka pelenyana, ha e tshwane le ditekesi tsena tsa public mme ha o kgone o eme nako e telele, o e emetse.

Ke nahana di bakwa ke ho batho bongata ba balehela ho tsona, mme ba sebedisa tsona mme ba bang ba bone makoloi a bona a sa bolokeha ka hobane nakong tsena botlokotsebe bo jele sitsi mme ha ba sa tshepa letho ke nahana boemo bona bo ka qobuwa ka hore makoloi ana a a bene le bene le batho ba bitswang di-cards mme ba tla di tlhokomela ho beng ba tsona ba .

O ikutlwa o ikutlwa o sa bolokeha haholo hobane ba o etsa hore o se kganne ha monate hobane ba bang ba o ba o tataisa mme ba bang ba shebile diphoso tseo o di etsang mme ha ba bang ba ba le busy ba kganna ka tsela e sa nepahalang, mme ba o letsetsa le yona hooter-a ene ke e nngwe ya dintho tse etsang hore o tshohe, o nahane hore ntho e etsang ha ya nepahala mme ba bang ba kganna bohlaswa hobane e le kgale ba kganna. Mohlala, batho ba ditekise ba o etsa o ikutlwe o sa bolokeha haholo mme o bone ekare wena o kganna ka tsela eo o sa nepahalang.

Ke bona ekare di boima haholo hobane re tswa malapeng a fapaneng hobane le le ditjeho tsa dijo le tsona di se di phahame, mme le ditefo tsa makoloi le tsona di ya phahama, mme seo se etsa hore batho ba be ka tlasa kgatello haholo.